Mo lefelong la gaetsho ditirelo tsa botsogo tsa bagodi di akaretsa go tlhatlhobiwa ka metlha, tlhokomelo ya baoki kwa gae le go kgona go ya kwa ditliliniking tse di kgethegileng tsa malwetse a a sa foleng a a tshwanang le bolwetse jwa sukiri le ramatiki. Gape go na le mafelo a baagi a nang le mananeo a boitekanelo go tshegetsa ya loago le go rotloetsa boitekanelo jwa tlhaloganyo le fa go ntse jalo, go tshegetsa bagodi botoka, lefapha la boitekanelo le puso di tlameile go nka diyuniti tse dintsi tsa boitekanelo tse di tsamayang, go boa ba sa kgoneng go tsamayang sentle, go atolosa dipalangwa tse di rekegang go ya dipelaelong tsa kalafi.

Ke dumela gore ka kakaretso go botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke maloko a lelapa ka gonne gantsi ba ba ema nokeng mo maikutlong, ba ba tlwaela, le go ba tlhokomela ka namane e magae a mogodi a ka tswang a sena yone. Tlhokomelo ya lelapa e ka thusa go fokotsa maikutlo a go jewa ke bodutu le go tshwenyega thata mo maikutlong e leng selo se se tlwaelegileng mo bathong ba ba nnang mo magaeng a bogodi. Le fa go ntse jalo magae a bogodi a naya tlhokomelo ya kalafi ya seporofešenale le ditiro tsa loago tse batho bangwe ba ba godileng ba ba nnang ba di tlhoka, segolobogolo fa ba na le mathata a masisi a botsogo. Kwa bofelong tlhompo e molemo e ikaegile ka botsogo jwa motho.

Dikgopolo dingwe tse di phoso tse di tlwaelegileng tsa setso malebana le go tlhokomela bagodi di akaretsa tumelo ya gore bagodi botlhe ba rata go nna le malapa a bone, gore ba ikaegile ka ba bangwe gotlhelele le gore go ba ba baya kwa legaeng la bagodi ka metlha ke go tlhokomologa. Tota ebile, bagolo ba le bantsi ba ba godileng ba tsaya boipuso jwa bone bo le botlhokwa mme ba ka nna ba rata go tshela ka thuso kwa ba kgonang go bona tlhokomelo ya seporofešenale le ditšhono tsa loago. Kgopolo e nngwe e e phoso ke gore ka metlha go tsofala go dira gore motho a se ke a nna le botsogo jo bo bokao le go kaofala tlhaloganyo.

Ditlwaelo le mekgwa ya setso di bopa maikutlo ka botsofe ka go tlhama maemo a a farologaneng a tlotlo, maikarabelo le dikarolo tsa loago tsa bagodi. Ka ditso dingwe tsa botlhaba di gatelela poifo mo go dimo ya bana le tlhokomelo e e kopanetsweng ya bagodi. Fa ditso tse dintsi tsa bophirima di bontsha go tlhoma mogopolo thata mo mothong ka bongwe le go nna le bokgoni jwa go tlhoma mogopolo mo go tsa batsofe.

Lelapa le baagi ba na le seabe se se botlhokwa thata mo go tlameleng ga bagodi, go ba ema nokeng mo maikutlong, go nna le botsala mme, gantsi go ba tlhokomela letsatsi le letsatsi. Mo ditsong di le dintsi tse di jaaka tsa kwa Asia go botlhokwa gore o tlhokomele bagodi, go farologana le ditso tse dingwe jaaka tsa kwa USA le Europe le fa go ntse jalo, le mo mekgatlhong eno mananeo a baagi, ditirelo tsa loago la ditlhopha tsa boithaopi di na le seabe se segolo mo go tshegetseng bagodi mokgwa wa tlhokomelo ya bagodi o farologane go ikaegile ka mekgwa ya setso, metswedi ya ikonomi.

Ditirelo tse di leng teng tsa bagodi di farologana go ya ka mafelo jaaka, ditirelo tsa go tlhokomela kwa .

Matlo a mantsi a bagodi a naya bagodi tlhokomelo e e botlhokwa fa maloko a lelapa a sa kgone ka ntlha ya ditlhokego tsa botshelo. Dikago tse di jaaka Brought-in senior view, Sunrise senior view, le Atria senior view. Di naya ditirelo tse di jaaka tlhokomelo ya kalafi ya diura di le masome a mabedi le bone, thuso ya ditirelo tsa letsatsi le letsatsi go tlhokomela ntlo, dijo, kalafi ya mmele, le mananeo a loago. Ditirelo tseno gantsi di duelwa ka motswako wa madi a poraefete, insurance ya tlhokomelo ya nako e telele kgotsa mananeo a puso a a tswang le di medical aid kgotsa medi-care go ikaegile ka boemo jwa motho jwa madi le maemo a tlhokomelo e e tlhokegang.

Phenšene ya puso e na le seabe se se botlhokwa mo go tokafatseng boleng jwa botshelo ka kakaretso jwa bagodi ka go tlamela ka tshireletso ya matlole fa ba rola tiro. E thusa go akaretsa ditlhokego tsa motheo tse di jaaka dijo, matlo le tlhokomelo ya boitekanelo go fokotsa kgatelelo ya mogopolo, le go ikaga ka maloko a lelapa. Mo batsofeng ba le bantsi segolobogolo, ba ba senang madi a a bolokilweng kgotsa a di phenšene tsa poraefete lotseno leno le botlhokwa go boloka seriti le go ikemela ka nnosi. Le fa go ntse jalo, kwa dinageng tse dingwe phenšene e ka nna kwa tlase thata ka go duela ditshenyego tsotlhe tsa go tshela.

Di phenšene tsa puso tsa batsofe di tokafatsa thata boleng jwa botshelo ka kakaretso jwa bagodi ka go tokafatsa tshireletso ya ikonomi le maemo a boitekanelo, bogolosegolo mo basading le ba kwa dinageng tse di nang le lotseno lo lo kwa tlase. Di phenšene di fokotsa lehumo, go di diegisa go simolola ga bogole jwa mmele le go tokafatsa boitekanelo ka go letla ba amogediwa go kgona go duela phepo e e botoka le go fitlhelela tlhokomelo ya boitekanelo.

Go dira kopo ya phenšhene ya puso ya botsofe, gantsi batho ba tlhoka go fitlhelela dingwaga tsa semmuso tsa go rola tiro le go fitlhelela ditlhokego tsa bonno kgotsa tsa moneelo. Gantsi thulaganyo eno e akaretsa go tlatsa fomo ya kopo e ka tswa e le mo inthaneteng ya poso kgotsa ka namana, ka offisi ya puso ya tshireletso ya loago, kgotsa ya phenšene badira kopo ba tshwanetse go tlamela ka ditokomane tse di tshwanang le bosupi jwa dingwaga, boitshupo le hisitori ya tiro. Morago ga go romelwa, puso e sekaseka kopo mme fa e amogetswe e simolola ditirelo tsa kgwedi le kgwedi ka tlhamalalo kwa akhaontong ya banka ya motho. Go botlhokwa gore o dire dikopo dikgwedi di le mmalwa pele o fitlha mo dingwageng tsa go rola tiro go tiya tirelo ya tuelo.